Ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa data di ama ba tlhoka tiro, ka gonne motho wa teng o itlhela a sena madi a go ka reka data a sa kgone go e reka. Jaanong motho wa teng o feleletsa e le gore ga a kgona go ka tsenya kopo ya gagwe ya tiro ko a na a tshwanetseng a e tsenyang teng. Ka gore mo malatsing a gompieno a ditiro di diriwa thata ka di ka megala ya letheka le dirwa thata ka di-email. Jaanong fa o sena data o ka se kgone go romela kopo eo ya tiro.

Nna ke dirisa network-e ya Vodacom. Jaanong ke reka data ya matsatsi a le lesome leboraro, matsatsi a le masome a mararo. Jaanong data eo ke rekang ke reka ka two hundred. Ke twenty gig ya motshegare le twenty gig ya bosigo.

Tlhwatlhwa ya data eo ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke ya two hundred. Mme ke e dirisitse matsatsi a le thirty. Fa o batla go reka data o tshwanetse o lebelle gore e na le di-gig-e tse kae le gore e tlile go tsaya nako e kae. Ke dilo tse e leng gore o tshwanetse o di lebelle tseo fa o reka data.

Ke data ya di-gig-e di le twenty e ka ntumedisang e nka e dirisa kgwedi yotlhe. Fa nka rata gore e tsene ka letsatsi le lengwe le le lengwe la ntlha la kgwedi.

Ke nagana thata ke nagana gore thata bogolosegolo batho ba e leng gore ba batla tiro gone jaanong, ba ka itemoga ba itemogela gore thekenoloji ya five G e ka ba berekela thata. Ka gonne ba ka kgona go send-a dikopo ka nako. Gongwe motho a ka kgona go send-a dikopo di le tlhano mo letsatsing le le nosi. Ditirelo tse e leng gore di ka tswela mosola thata ke kgatelopele, e e ka nna gongwe dibanka. E ka nna di-shop-o tsa di-online jalo le jalo.

Fa o tsenya data o tshwanetse o e reke. Fa o fetsa go e reka fa e le gore o dirisa Vodacom o tshwanetse o tobetse star, three, six, star, zero, one o bo tsenya PIN-I e tlhagelelang mo seliping sa go sa data. O bo o tobetsa hash. Ke ka mogo o e tsenyang ka teng mo Vodacom.

Nka dira gore ke seke ka e dirisetsa go tsena mo mafaratlhatlheng, go bua le ditsala jalo le jalo ka e dirisetsa fela dilo tse di botlhokwa gongwe, go kgone go ka romela melaetsa ko dikolong. Gongwe gone go batlana le tiro. Fa data ya ka e fela pele ga nako ke tla tshwanela ke gore ke reke e nngwe gape.

Fa ke ya ko lebenkeleng ke reka mowa. Mme ke o fetole gore e nne data, lebaka ke gore gola kwa mabenkeleng a le mantsi ba rekisa data e e leng gore e bereka fela ko WhatsApp. Jaanong fa o rekile mowa o kgona go ithekela data e leng gore e tlile go bereka mo sengwe le sengwe se e leng gore wa se dirisa mo mogaleng lethekeng wa gago. Seo se ka go bolokela madi. Ka gonne mo Vodacom nako tse dingwe go na le di-special-e tsa data tse e leng gore di dintle thata.

Fa o dirisa Vodacom, o tobetsa star, one, one, one, hash o bo o tobetsa four. O bo o tobetsa eight. O bo o tobetsa seven. Fa o fetsa o bo o tlhopha gore o romela data e kanang kang. Fa o fetsa o bo o tsenya dinomoro tsa mogala o e leng goreng o o romella motho wa teng data. Fa o fetsa o bo o netefatsa o bo o romela.

Mo isagong ke bona gore data e tlile go tura thata. Ke bona le gore dithulaganyo tsa data e e lekanyeditsweng di tlile go nna dintsi di le teng. Ka gonne data e turu thata. Re reka boturu thata. Data e ama badirisi thata. Ka gonne re dirisa madi a mantsi tota go e reka ene fa e fetsa e fela ka bonako.